Kumasebe karhulumente anjengezibhedlele kuquka nee-clinics, ezinye zeengxaki eziye abaye bajamelana nazo kukungabi nabantu abaneleyo bokusebenza, kuquka izixhobo zokusebenza. Yiyo le nto kuye kuthatheke ixesha elide ukuze abantu bakwazi ukufumana uncedo. Xa urhulumente angongeza abantu bokusebenza yaye ongeze nezixhobo ezinokusetyenziswa kumacandelo akhe, yinto leyo enokunciphisa ukuba kuyekwe uthathwa ixesha elide ukuze abantu bakwazi ukufumana uncedo.

Ekudalweni nasekusikelweni ekuqaleni kungokwemvelo ukuba abafana ibe ngabo abancedayo emakhayeni abo. Ukunqongophala kwemisebenzi kuye kwabangela uxinezelelo kubafana abaninzi. Yiyo le nto baye babalekela kwiziyobisi. Ngoba uzawufumanisa apha ekhaya utata akasekho wasweleka yaye umama usebenze nzima ukukhulisa abantwana. Lo ungumfana xa egqibile ukufunda abe nethemba into yoba uza kukwazi ukudlala indima katata ekhaya, akwazi ukunceda ekhayeni lakhe ekukhuliseni abantwana abamlandelayo nokuncedisa abazali bakhe ukuphucula imeko yakokwabo. Kodwa ukunqongophala kwemisebenzi, ukungabikho kwemali, kwenze ubomi bakhe bube nzima, abone ukuba makabalekele etywaleni okanye kwiziyobisi.

Ewe, ndingakukholelwa oku. Ukunxunguphala ixesha elide kungabangelwa zizinto ezininzi ezikhe zenzeka ebomini bakho. Kungenzeka ukuba zizinto ezenzeka ngoku okanye zizinto ezenzekayo, nto leyo enokuphela ikusa kuxinezelelo lwengqondo. Ngokomzekelo, mhlawumbi zizinto ezibuhlungu ezikhe zakwehlela usemncinci, okanye kukungafumani umsebenzi ixesha elide, okanye yintlupheko oye wadibana nayo apha ekukhuleni. Ezo zinto ezo zingalwenza zingakwenza unxunguphale kakhulu uphele ukuba noxinezelelo lwengqondo. Ezinye mhlawumbi zizinto ezikukhubekisayo kodwa ungekaziqondi kakuhle ukuba ziyintoni, ekubeni siphila kumaxesha ekunzima ukuwanyamezela. So ezo zinto zingalenza uxinezelelo lwengqondo.

Ukutya ukutya okunezakhamzimba, ukunciphisa ukutya okunetyiwa eninzi, ukutya izinto ezine-potassium, ukuzilolonga noba yimizuzu engamashumi amathathu, uzigade ungatyebi, ube ngcathu kwindlela osebenzisa ngayo utywala, uliyeke icuba. Ufune iindlela zokulwa uxinezelelo okanye unxunguphala, ukulala ngokwaneleyo, ukuwatya ngomlinganiselo okufanele uwatye ngayo amayeza okanye iipilisi oye wazinikwa esibhedlele. Umane uyoyixilonga i-blood pressure yakho rhoqo.

Xa ndibathelekisa nabantu basezilalini ndingathi ewe, kuba bona banee-police stations ezininzi ezibangqongileyo, kuquka ii-clinics ezininzi ezibangqongileyo, ukanti nezibhedlele ezininzi ezibangqongileyo. Ukanti nakwixesha apho badinga khona imoto ekhawulezileyo enjengeambulensi, kulula kubo xa beyifowunelayo ikhawuleze ifike ngokwahlukileyo kubantu basezilalini. Ukanti naxa bedinga ivantyi yamapolisa, kulula kubo uba ikhawuleze ifike ngokwahlukileyo kubantu basezilalini. Ngoku ndingatsho ndithi bona banofikelelo olwaneleyo kwiinkonzo zikaxakeka kunabantu basezilalini.

Ewe, ndathanda indlela ababesenza ngayo okokuqala kuloo ngozi yayikhona. Okokuqala bajonga abona bantu balimele kakhulu, ibe ngabona bafumana uncedo lokuqala. Kwakhona kwaba babengalimelanga kangako kukubabuza iinkcukacha, mhlawumbi kwizinto abakwaziyo ukuzikhumbula namachiza mhlawumbi anokuba bangela iingxaki okanye abane-allergy kuwo. Ndayithanda kakhulu loo nto leyo.

Ndicinga urhulumente angatsho ukunceda amanina amaninzi xa ekhulelwe xa beyohlukuhla esibhedlele okanye kwii-clinics, bamane befundiswa ngezinto abanokujamelana nazo emveni kokuba bebelekile. Ukanti kuquka amaqabane abo nawo abe khona ekubaxhaseni bafundiswe bonke. Amanina amaninzi kuzube beqala uba nabantwana, abayazi izinto abazojamelana nazo okanye ndingathi amaqabane amaninzi kuzube beqala uba nabantwana bengazi izinto abazokujamelana nazo kamva. Ukanti kwabanye iindlela zomitha azifani, mhlawumbi kumntana wokuqala khange bajamelana nokuxinezeleka emveni kokuba umama ebelekile kodwa mhlawumbi ngokwahlukileyo, kulona umntana bangajamelana nento enjalo. Ukufundiswa ngezo zinto e-clinics kungaluncedo.

Ndiqaphele ukuba abantu abanesifo soxinezelelo lwegazi baye bazifumane ngendlela ezahlukeneyo okanye baye bazazi ngeendlela ezahlukeneyo. Omnye wabo waye wangathi uye wakhutyekiswa okanye wakhathazwa kakhulu kukuswelekelwa ngumzali wakhe. Xa wagula emveni kwa ngoko, xa esiya esibhedlele kwafumaniseka into yokuba unesifo soxinezelelo lwegazi. Ukanti omnye endimaziyo yena wazifumanisa kuba wakhathazwa nje yingxabano awaye wanayo nomnye umntu encinci, wagula naye. Xa esiya esibhedlele wafumanisa into yokubana unesifo soxinezelelo lwegazi.

Ukuba umlilo usaqala, kubalulekile ukuba nicime izinto zombane, nicime nakwibhokisi yombane nithobe ii-plugs. Nigade nezinto ezinjengee-gas, nazo nizicime yaye wonke umntu osendlini nizame ukumkhuphela ngaphandle. Ukanti uba umlilo senwenwe kakhulu yaye umkhulu, unobangela wawo ibe kanti ziintambo zombane, qiniseka ukuba nisebenzisa umhlaba ukuzama ukuwucima loo mlimi kuba ukusebenzisa amanzi kunganobungozi kakhulu.

Kukufunda indlela yokuwisa inkaba yomntana nokufunda iindlela zokuncancisa usana olugqitywa ukuzalwa. Ukanti enye yezinto endicinga uba ibalulekile oomama abadla ngokujamelana nayo xa begqiba uzala umntana, iindlela zokulalisa usana namaxesha okutyisa umntwana, kunye namayeza alungileyo okuseliswa usana xa kudingeka. Neendlela zokufunda ukumhlamba nokumtshintsha inapukeni.

Ndicinga uba uncedo lokuqala olubalulekileyo bekumele uba bayalufumana lelokuba badibane nabantu bokubalapha ngokwengqondo, ukutsho oko ndithetha ii-psychologist. Ngokuba ukuxhonyiswa kungakuphazamisa ngokwasengqondweni nangendlela izinto ozibona ngayo. Ukufumana ithuba lokuba bakwazi ukuthetha naba bantu ngendlela abaziva ngayo, bakwazi ukolulekwa nangokwasengqondweni, yenye yeendlela ezibalulekileyo ekunoba ezinokubanceda ngazo. Kwandule ke ukuphinda bafundiswe ngokungakumbi ngendlela abanokuzisikhusela ngayo kwilixa elizayo.